Ukuphucula, ukuphucula inkonzo yoxilongo kungalunga okanye kunga-imphruva ngendlela yokuba ezi-mobile clinics zimane zihamba kwiindawo ezisemaphandleni makubekho oogqirha abaneleyo kwaye ibe ngoogqirha ndizawuthini, ii-specialties, abanezakhono ezokuthesta kwaye mazibe equipped ezi clinics zeento zokuthesta. Mandithi umzekelo mayibe khona eyokuthesta i-breast cancer, mazibe khona into zokuthesta ii-cancer ezahlukahlukeneyo ezilalini kwaye mazifike veki naveki okanye nyanga nanyanga kwezi ndawo zethu zasemaphandleni. Kubekho ezi mobile clinics ziza kumane zifika zihamba noogqirha noonesi kumane kuthestwa abantu bethu basemaphandleni.

Njengamntu ongazange waya egqirheni ndingaqale ndihlale phantsi ndicinge ngokuba kaloku abantu bangoku abathembakali, ingakumbi amagqirha akhoyo. Sebesenza nje for ukuba famous koomaTikTok nakoomaFacebook. Ndingaqale khe ndiye ebantwini abadala belali endihlala kuyo okanye kwisithili endihlala kuso khe ndibuzise kubo uba ngoobani okanye ngowumphi usiyazi othembakeleyo ngoba kaloku xa ubaleka emveni kwaba bantu banemali okanye banee-followings koomaFacebook, akuzonceda. Emveni koba ndiqhagamshelane naloo mntu lowo, ndicele ukucetyiswa ke ngabantu abadala into yokubana lo siyazi ingaba ukulungele kangakanani na okanye u-good kangakanani na emsebenzini wakhe awenzayo.

Ndingaqale ndikhangele ulwazi oluthe vetshe ngolu xinezelelo lwasengqondweni ngaphambi kokuba siqalise iipilisi nonkosikazi. Ndimmamele ukubana zithini izimvo zakhe kungoba engafuni ukusebenzisa iipilisi nje, then sibonisane mna naye uba ngawaphi amanyathelo esisawathatha. Emveni koko ndikhangele i-information koomaGoogle nakwabanye abantu abanolu xinzelelo okanye aba nabahlobo abanolu xinzelelo lwengqondo unkosikazi analo, sikhangele ezinye iindlela ngaphandle kwale yezi pilisi enothi afumane uncedo ngalo.

Owu! Indlela le besendiyiqhele ngayo imaski, beseyingathi ngoku ikhona le nto ingaphelelanga okanye ingathi isinxibo esi ndisinxibileyo kukhona le nto ishotayo andiphelanga, andinxibanga ngokokwaphela, ngokupheleleyo. Kwathabatha ixesha elide ukuba madiphinde ndiqhele ukunganxibi imaski, ekubeni uba bendisendiyinxiba ixesha elide kangaka seyiqheliwe nangumzimba.

Ukunxiba akuyo, akuyiyo yodwa into ebangela uba abantu babe kanti bangamaxhoba odlwengulwa. Masithi umzekelo, kukho umntu ongumama ohlala yedwa endlini, kwafika isihangi samgendlela endlini, ingaba ke ngoku loo nto leyo ithi loo nto umama loo ebenganxibanga kakuhle? Kubekho umntwana omncinci ozisukela esikolweni aze agwetyengwe athathwe asiwe ehlathini, mntana lowo ebenxibe normally, ebenxibe ngendlela efanelekileyo. Sizawuphinde sithi ke ngoku mhlawumbi sisinxibo sakhe? Baninzi abantu abadlwengulwayo kwaye ukudlwengulwa kwabo kwenzeka kwiziganeko ezininzi ezohlukeneyo. Masikhe sijonge ke ngoku ubana isinxibo sabo sichaphazeleke kanjani na ekubeni makube kanti bangamaxhoba odlwengulwa.

Into eyokuqala endizawuyenza kukuya kukhangela indawo yokuphuma. Ukuba indawo yokuphuma andiyifumani ndileqa ngqa endaweni enamanzi ndikrazule into endiyinxibileyo okanye ndikhangele noba lilaphu elidala ndigalele amanzi, ze ndibeke apha kum ebusweni ndingarhaxwa. Ndibe ndisenza ngolo hlobo ndikhangela isikrobo sokuphumza. Apho ndiye xa ndiye ndafumana isikrobo sokuphuma ndikhwaze, ndizame ukuqhekeza umnyango okanye ifestire leyo ndikhwaza ndicela uncedo.

Eyokuqala, into yokuqala efika engqondweni yam kukuba ubudlobongela obusekelwe kwisini ayingamanina kuphela abaye bafumane loo ngxaki. Nabantu abangootata bayakwazi ukufumana obu bundlobongela kubantu abangoomama. Abantu abangootata qha bona abayithethi, bengayithethi nje baneentloni ngoba kaloku thina singabantu balapha emhlabeni siyabahleka abantu abangootata xa besithi ba-abused okanye bafumene i-gender based violence ezindlini.

Umalume ndicinga ugqirha angamcebisa into yokuba ahlise isantya sokusela utywala okanye abuyeke. Ukuba uyatshaya umalume ahlise izinga lokutshaya icuba okanye ayeke. Umalume, ugqirha uza kumcebisa intoyokuba makatye imifuno neziqhamo ukuze azame ukulolonga umzimba wakhe. Umalume uzawuphinda afumane ingcebiso yoba ahlise izinga letyiwa okanye izipayisi, amafutha awatyayo. Aphinde ahlise izinga leswekile okanye iinto eziswiti azityayo umalume, azame ukusela amanzi kangangoko, azame ukuzilolonga athathe ii-walks ngamaxesha amaninzi, ahlise inyama etyebileyo asebenzise mhlawumbi inyama enjengetshikhini kodwa ifele angalityi.

Ndingaqale ngokwenza amalinge ngokuba kaloku iinkonzo zixakeke kakhulu, ndingazama into yokubana ndizincede, ndincede nosapho lwam kuqala phambi kokuba sifowune, sizame ukufikela kwindaweni yokuba amanzi apho angahambi khona okanye sibambelele okanye sizame ufumana olunye uncedo ngoba kaloku kusezawuthatha ixesha elide ukufika kwabo abantu beambhyulensi okanye amapolisa abaza kusinceda, singaqala sizamele thina indlela yokuphuma.

Bantu abangootata, ziinkonde zakuthi, boobhuti bethu, boomalume bethu nani bayeni bethu siyanicela, niyacelwa niyamenywa apha esibhedlele. Kukho i-program esiyenzayo eyokuvavanya abantu abangootata siphinde sincokole ngezifo ezithi zihlasele abantu abangootata. Kule program niza kufunda lukhulu ngendlela yokuzilolonga nangendlela yokugcina ni-healthy, nizokwazi niphinde ndisebenzele thina sapho lwenu, nikwazi uba zezinkonde nizizo, nibe ngala maxhanti namaqhayiya ningawo. Siyanimema ke bethuna nifike kangangoko, siyanicela bethunana niyamenywa, siyanicela bootata bethu fikani ngobuninzi benu ngoba olu lwazi niza lufumana lolu luza ninceda nihlale ningala maxhanti alamakhaya ethu.

Mna ndingathanda into yokuba umntu wasekhaya omdala okanye umakhulu okanye utamkhulu wam, ndimfunele umntu ozawumgcina apha ekhayeni ngokuba kaloku ikhaya yile ndawo ayaziyo ayiqhelileyo kwaye noba ukhona umntu ozawumgcina, nam ndizawube ndikhona ndimane ndimkhumbuza ezinye izinto azilibeleyo kwaye nothando nofudumalo azawulifumana apha ekhayeni aluzukufana naphaa kwelaa khaya labantu abadala. Ngoba kaloku, phaya abazomazi, abazumandastenda indlela ayiyo kwaye neento azithandayo. Apha xa elapha endlini uzawukwazi ufumana izinto ngendlela athanda ngayo kwaye naxa elibele ndizawukwazi ukumkhumbuza into yobana no into ethile ihamba kanje, ethile ayihambi kanje.

Ndicinga into ebangela uba enze ngale ndlela kukuba kaloku abantu abangootata abafuni ukubonakala babuthathaka kwaye ukuba ngaba bangayithetha ngendlela enzulu boyika into yoba isidima sabo sizawunyatheleka okanye sawungabahloniphi ngendlela efanuba sibahlonipha ngayo. Abantu abangootata ayingobantu abakwazi ukuthetha okanye bakhuphe imbilini yabo okanye bakhuphe into ngaphakathi, abantu abangootata.